Nka fa dihwai bolepi ba lehodimo bo nepahetseng. Le nako eo e leng horeng ka nnete bolepi bo ho bona ho ba thusa ho itukisetsa boemo ba lehodimo bo bobe, le ho ba fa thuso ka thuto ya ho tshwara dimela nakong ya boemo bo bobe ba lehodimo.

Ke ile ka leka ho buisana le rapolasi ka moya o fatshe, mme hore a kgutlisetse basebetsi ba hae mosebetsing. Ka baka la hore boholo ba basebetsi ba hae ke ba hlokometseng malapa a bona le hore kannete ke bona ba ba behang dijo hodima ditafole ka malapeng a bona, le moo ba phelang teng.

Nka kgothaletsa sehwai se qalang hore se iqalla sele seng, ha se qala mosebetsi wa sona wa projeke. Ka baka la hore tjhelete e santsane e le mmalwa ya hore kannete a ka bana le basebeletsi ba ka mosebeletsang.

Nka fana ka tlhokomelo ya dijalo, masela a ho lema kapa hona a ho etsa morithi, ho kenya disebediswa tsa ho phodisa, ho netefatsa ho fumana metsi a phodileng bakeng sa mehlape.

Tse ding tsa dintho tse ka etsahalang nakong eo e le horeng kannete o ntse o kotula mahe a dinotshi. Ho ka etsahala hore seaparo sa hao sa tshireletso se tabolwe ke disebediswa tse sebediswang bakeng sa ho kotula mahe a dinotshi. Mme ha phoso eo e ka etsahala, ho ka etsahala hore notshi kapa di notshi di kene ka hare ho seaparo seo mme di o lome ka hare ka mono. Mme ha di o loma, se seng se ka etsahalang o ka shwa kapa hona wa potlakisetswa sepetlele, mme wa ba maemong a kotsi a bophelo.

Hore o qale leruo la dikolobe, o tlameha ho ela hloko dintlha tse latelang, meaho, disebediswa tse tlabe di sebediswa bakeng sa dikolobe tsena, dijo tsa dikolobe, basebeletsi, tlhokomelo ya bongaka ba diphoofolo.

O ka batla tataiso ho ba lelapa kapa setjhabeng. Moo ba nang le tsebo ya nalane le mekgwa ya kgale ya ho rarolla di qabang.

Dumela ntate. Ke tla kopa terekere ya track, e nang le mabidi a maholo a loketseng mosebetsi o mongata wa temo ya ditapole. Haholo mapolasing a ntseng a le manyane.

Jwalo ka sehwai se setjha, o lokela ho etella pele bophelo bo botle le boiketlo ba diphoofolo tsa hao. Hona ho bohlokwa jwalo ka sehwai bakeng sa kgwebo e atlehileng le e loketseng sehwai. Ka hoo o lokela ho eketsa tlhahiso ya diphoofolo, ho ntlafatsa boiketlo ba diphoofolo, ho fokotsa mafu diphoofolong, ho fana ka phepo e nepahetseng, ho netefatsa phihlelo ya metsi a hlwekileng ka mehla diphoofolong, le hona ho fana ka boikwetliso kgafetsa le ho matlafatsa kelello ya diphoofolo tsa hao.

Phano ya peo e ka sebediswa ho diphoofolo tse sa tshwaneng. Sena se akaraletsa mefuta e sa tshwaneng ya mekgwa ya ho bokella o kang, Elektro Ejaculation, botshehadi ba maiketsetso jwalo jwalo. Ka hoo e be maro ana a ya bokellwa sebakeng se bolokehileng, bakeng sa hore di tlo dula di bolokehile ho emela bao ba tla di hloka.

Ke ne ke rata ho utlwa bakeng sa thuso e ke utlwileng hore e ya fumanahala mona bankeng. Le nna ke e mong wa dihwai tse leng horeng ka nnete di ne di thabela ho ka thusiwa haholo bankeng monana. Ke kopa thuso ya dipeo tsa meroho bakeng sa ho jala, polasing ya ka.

Ke ha batjha bana ba ka kena ka hare ho masimo ba jala. Ha ba qeta ho jala nakong eo ba tlamehang ho kotula, be ba di kotula ba di isa marakeng. Mme nakong eo batho ba bang ba di rekang ditholwana tsena kapa yona meroho ena, ke nako eo ba tlo kgona ho bona hore ditholwana tsena le meroho ena e bohlokwa hakakang maphelong a batho ba bang. Ke hona moo ba tlo kgona ho hlokomela hore mesebetsi ya bona ya matsoho e etsa mesebetsi e leng horeng e metle hakakang, kapa hona e na le boleng bo bokakang maphelong a batho ba bang.

Nka buisana le Bona batho bana ka tsela ya hore, ba elellwe bohlokwa le boleng ba diphoofolo tsena. Jwalo ka ha ba di hlaba, hoba o ka etsahala hore nakong eo di ntse di hlajuwang ka tsela ya mofuta ona o tjena. E kaba diphoofolo tse leng hore ke diphoofolo tse tse tlo hlokuwa hodima lefatshe ka baka la hore boleng kapa yona tsela eo di hlajuwang ka yona.

Mme o entse ketso e ntle kapa yona kgetho e ntle. Ka baka la hore o tla be o iphumanela tjheletenyana e itseng ka baka la hore sebaka sena kapa yona polasi ena, hona le moo ele horeng ka nnete ha o e sebedise.

Nna nka re, ke ntho e lokileng bakeng sa hore matswantle a nkela batho ba Afrika Borwa mosebetsi.